Fa o ya leeto le le telele le bana paka dijo, metsi, diaparo, ditlhako tse di bonolo, metshameko le ditlhare seno se thusa bana gonna ba itumetse le go babalesega.

Ke ne ke ikutlwa ke itumetse le go ka nako e le nngwe, ke ne ke fofela kwa Kapa Aforika Borwa.

Go tlatsa diterene thata go ka phakela gatelelo, go sa iketlise le go tsenwa ke maikutlo a go tlhobaela. E ka ama botsogo jwa mmele ka mokgwa le go tsenya motho mo kotsing ya go tsenwa ke malwetse.

Dibese tsa maemo a kwa godimo di tokafatsa maeto ka boiketlo, ditulo tse di dulang aircon, Wi-Fi le di-charger tse di dirang gore bapalami ba ikutlwe ba phuthologile.

Ee, ke kile ka tsamaya ka terene, maitemogelo a ne a le monate. Terene e ne e sireletsegile go na le le ditaelo tse di thusang bapalami go ikitsisa le go itshwara sentle.

Ke sa rate mo tereneng fa go tletse go nna phepafalo e e kwa tlase, lerata le le feteletseng le o sutisanwa. Seno se dira gore bapalami ba ikutlwe ba se phuthuloga.

Ee, go kile ga nna le ditshupetso tsa dibese, bapagami ba ne ba diega batsamaya ka dinao kgotsa ba le fa go feta.

Ee, go na le mela e meleele ya ditekisi, go ka tokafadiwa ka go oketsa dipalangwa tsa setšhaba le go tsenya tse di farologaneng.

Melemo ke go ithuta le boikanyego. Mathata ke dikotsi, ditsheyegelo le tshenyo.

Bakgweetsi ba tsibogela bapalami ka difounu, ka go kopa o tsibogela ka nako gore ba kgone go tswelela ka leeto.

Go oketsa dipalangwa tsa setšhaba, go nna le diterene tse di tseneletseng, le go rotloetsa batho go tsamaya ka maoto kgotsa dikoloi tsa botlhe.

Dipoelo tsa baesekele di akaretsa botsogo jo bo molemo, go boloka madi le go fokotsa kgatelelo. Dikotsi di ka akaretsa dikotsi tsa dikoloi, go wa le go ama ke maemo a mabe a tseleng.

Batlhankedi pharakano ba laola pharakano, ba thibela dikotsi mme ba tokafatsa polokego le tsamaiso ya dikoloi.

Koloi ya gago e tla go thusa go nna le boitshepo, le go tsamaya ka nako.

Akanyetsa maemo a tseleng, dijo, metsi, ditlhare le mabanta a polokego go nna tshireletso.

Fa pula e na, go nna thata ka ntlha ya metsi go ba le dikotsi, ka pula o ima ka o nne tsela e thata le e dirisiwa di senyega.

Melemo ke boiketlo, go fokotsa kgatelelo, le go boloka madi. Tlhomamisa ka go rulaganya pele le go tsibogela ka nako.

Bakgweetsi ba itlhokomolosang molao wa go tla ba tsamaeletsang. Go tsenya mabanta polokego le molao wa o se boelele tshegetso ya dipalangwa mo motseng.

Ke lekanya ditirelo ya di bese ka nako, tsibogelo le botsogo jwa batho. Fa tirelo e siametse ke lefa lesome.

Pula e dira gore mebila e senyege kgotsa e , mme batho ga ba goroge phakela ka tshwanelo le tshireletsego.

Ee, Bolt le Uber di na le tshireletso nngwe jaaka go netefatsa ba direlang ditirelo le ditaelo tsa tshireletso. Le fa go ntse jalo go sa nna le dikotsi tse di tlhokang go tokafadiwa.